Ke rata morogo wa dinawa thata ka gonne ke rata tatso ya teng le tshwanelo ya teng.

Rooibos e farologane ka go tlhoka caffeine-e e e kwa godimo, mme ebile e botoka for mebele ya rona ka gonne e na le di-vitamin-e.

Thekenoloji e tsentse letsogo ka go thusa batho fa ba dira dijalo tse. Mme ebile e ya ba thusa ka gonne batho ga ba sa dira ka thata ka gonne thekenoloji ke yone e ba thusang. Ka fela jalo mme ditlamorago tsa yone e le gore thekenoloji ke yone mme e tlo ba tselang mebereko mme ba sa lemoge seo.

Gore ke jale rooibos, nka batla lefatshe le e le goreng mmu wa teng o phepa, mme re ka kgona le go jala mo go lona, and then re kgone go jala rooibos.

Temothuo ya rooibos e thusa baagi ba le bantsi mo Aforika Borwa, ka gonne e dira ditiro for gore batho ba kgone go dira. Mme e kgone go tsentsha le madi for gore batho ba kgone go kry-a madi a mantsi.

Fa tlelaemete e fetoga-fetoga jalo le jalo, merogo ya rona letsatsi lengwe ga e batle gore go fitlhele metsi a le mantsi nako nngwe.

Maungo a leng molemo go a leka e ka nna fela ja lo ,,,, and jackfruit, a botoka for mebele ya rona.

Maungo a ke neng ke tla jala, ke ne ke tla jala rooibos ka gonne e botoka for mebele ya rona. Mme e tlisa le di-vitamin-e tse di botoka tse re di tlhokang mo mebele ya rena go thusa masole a mmele.

Maungo le merogo e farologane jang, di farologane ka tatso, pelo le go dirisiwa. Ka gonne a di dirisiwe ka go tshwana , le ka tatso tsa teng ga di tshwane.

Dikgolwane le tlelaemete di tlhotlheletsa ya dikgaolo ka go dira jalo, ka tla go nna kgolo e e simolotsweng kgaolong a neng tikologo ya tlelaemete e simolotsweng.

Phologolo go dira moruti ka go dirisa metlhare e nang le makala go sireletsa dijalo tsa mowa. Go dirisa dijalo tse di emelanang le maungo go sireletsa matlhare.

Fa tlelaemete e fetoga-fetoga dijalo tsa rona di a senyega, mme ka fela jalo nka le direla sekao fa pula e na, dijalo ga di ba tle pula e le ntsi. Mme fa pula e na e le ntsi, dijalo di a senyega. Ka fela jalo, batho ba latlhela ke mebereko le madi mme ga a sa tsena ka gonne dijalo a di sa le go.

Dijalo tse tsa maungo jaaka diapole le dipanana go botoka, mme o tshwanetse go fitlhela mo lefatshe le le goreng, lebala la teng le botoka go jala. Mme o tshwanetse go di tlhokomela ka nako le nako.

Jala ditamati o tshwanetse go batla peo ya teng gore o kgone dijalwa. Peo e leng gore o e fitlhela ka mogare ga tamati, mme fa o e jala o tshwanetse go batla mo lefatshe le o le goreng le botoka gore go ka jala, mme o le nosetse e seng ka metsi a leng mantsi.

Rooibos e jalwa mo lefatsheng le goreng mmu wa teng o botoka, mme fa o e jala o tshwanetse go e nosetsa gapela le gapela gore e kgone go gola. E tseya dibeke di ka nna di le thataro gore e gole.

Dingwe tse balemirui ba rooibos ba lebaneng le tsone ke tsa gore batho ba le banna ba dirisa rooibos-o go feta selekano. Mme fa gore batho re ka rarabololwa bothata bo. Ba tshwanetse gore ga ba neela batho rooibos, ba ba neele tse di lekaneng.

Ditsela tse di dirisitsweng, ba di dirisitse gore re kgone go di dirisa mo marothong. Ba di dirisitse gore re kgone go dira, re apeye ka tsona.

Maungo a a jalwang thata, mme le a jewang thata e ka nna merogo, ka gonne e botoka. Batho gore ba e dirise, ba e jala gore e botoka mo mebeleng ya rona, mme e re fa le di-vitamin-e tse dintsi.

Merogo e jewang thata e ka nna sepinatše, ya nna le di khabetšhe. Batho ba di dija thata ka gonne di botoka for mebele ya rona, di re fa di-vitamin-e.

Mabele di na le seabe se segolo mo temothuo ya segompieno, ka gonne ba re tlhalosetsa ka gore di botoka for mebeleng ya rona ebile re kgona le go e jala jang.

Fa go tewa wine farming, go tewa gore ke kwa go diriwang wine e batho ba e dirang gore ba kgone go enwa. Mme yone ga e jwadiwe, ke kwa di nnang ko teng mme le kwa ba e dirang ko teng

Sa ntlha gore o kgone go itirela tshingwana, o tshwanetse go nna le lefelo le e le goreng o kgona go jala mo go lone, mme ga le metsi a mantsi. Sa bobedi, o tshwanetse go nna le dipeo tse o ka kgonang go dijala mo tshingwaneng eo. Sa boraro, o tshwanetse go nna le mo lefelong le le gore batho ga ba le fitlhele mo go lone.

E na le seo se bitsiwang aspalathin le . Tseo di thusa fa o na le mathata, mme rooibos gape e thusa le fa o batla go na le mmele o botoka mo wena. Mme e thusa le fa o batla go ya toilet-e mme o bereka ke mala.

Merogo e mengwe e ke itseng e ka nna morogo wa sepinatšhe, go na le morogo wa . Yona e botoka for mebele ya rona.

Rooibos e dira marapo a rena a be popota, mme rooibos e na le di-vitamin-e tse e le goreng mmele wa di tlhoka. Mme le batho ba lwalang ba kgona go e dirisa gore ba kgone go te kalafa ka yone.

Tse balemirui ba lebaneng le tsona tse di gompieno ke themperetšha. Fa themperetšha e fetoga ga fetsa le ga fetsa, dijalo tsa ga di sa gola sentle. Sa bobedi ke weather, fa weather a pula e na kapa letsatsi le fisa, dijalo tsa bona di a šwa.

Go lemiwa ga rooibos go thusa batho ba le bantsi, go thusa ka di kalafo fa batho ba lwala, mme go thusa le for mebele ya rona fa mebele ya rona e sa sentle. Mme melemo ya rooibos, ba kgona go e dirisa le fa mo diteeng.

Dijo tsa dithoro tse di le botlhokwa ke bogobe wa ting, ke khabetšhe, morogo, ka gonne di botoka for mebele ya rona. Le fa o ne o bereka ke mala, fa o ka dija mala a gago a yo ba botoka.

Dilo tse o tshwanetseng go di itse, pele o ka jala rooibos o tshwanetse go itse gore lefatshe le o tlo jalang mo go lona le botoka for o ka jala. Mme o tshwanetse go nna le metsi a le mantsi gore o kgone go nosetsa kgapetsa le kgapetsa.